Tanihi Vakreste loko hi tlangela khisimusi hi va hi ri karhi hi tlangela ta ku beburiwa ka n'wana Yeso Kreste hi va hi ri karhi hi tsundzuka kumbe hi khensa tintswalo leti Xikwembu xi hi kombaka xi nga hi komba tona hi ta ku velekiwa ka n'wana Yesu.

Eka ndhavuko wa Xitsonga wa hina vavasati va pfumeleriwa ku burisana hi malovolo kambe swi hambana hi xiyimo xa ndyangu Ni tindlela leyi mindyangu yi hlayisaka ndhavuko ha yona hi mikarhi ya khale ku burisana hi malovolo a ku ri ntirho wa vavanuna ngopfungopfu va tatana ni vavanuna lava nkulukumba eka mindyangu hikokwalaho leswi vanhu a va tshemba leswaku vona vana vutivi le byi nkulu ntokoto eka swa mindyangu kambe mikarhi ya sweswi cincile naswona vavasati vo tala va nghenelela eka malovola ngopfungopfu loko va ri ni vutivi bya milawu kumbe loko va ni xiyimo lexikulu eka ndyangu wolowo.

Ndzi ta sungula hi ku n'wi yingisela leswaku ndzi twisisa xivangelo xa yena xo lava ku endla sweswo ku va i ku navela ku hlayisa ndhavuko, ku tlakusiwa exikarhi ka vavanuna kumbe ku sindzisiwa hi vanghana na maxaka leyi endzhaku ka sweswo ndzita n'wi hlamusela leswaku hambileswi ndhavuko wu nga na nkoka rihanyo rakwe ri tlangela ngopfu ku yimbisiwa exibedhlele swi endla leswaku a kuma va vuyela tshunguri byo antswa ku hunguta khombo ra switsongwatsongwana ni ku veka vutomi bya yena eka vusirheleleni.

Xitatimende lexi xi seketeriwa eka ndhavuko ni ndlela leyi vanhu va kuleke ha yona kambe a hi ntiyiso wa xiyimo xin'wana na xin'wana ku vula leswaku vavasati va antswa hi nhlayiso wa vana ku tlula vavanuna swi nga va tiyisa eka mindyangu yo tala hikokwalaho ka swilo swo fana na ndhavuko ni vutshila bya vutswari hi mikarhi yo tala vavasati va kurisiwa hi ndlela leyi endlaka leswaku va va ni vutivi byo tlhongomela vana kusukela evutsongwanini. Vavasati vo tala va tiviwa hikuva ni rirhandzu lerikulu le ri va kotaka ni ku twela vusiwana leswi endlaka leswaku va n'wi hlayisa kahle n'wana hi ndlela ya mitlhavelo na moya

Eka ndhavuko wa Xitsonga ni mi ndhavuko yi n'wani ya Afrika ntirho wo basisiwa ni ku hlantswa swibye emutini a wu tekiwa wu ri wa vavasati ngopfungopfu vana va vanhwanyani le swi a swi huma eka ndlela leyi mindyangu a yi hlanganisawa ha yona laha vavasati a va languteriwa ku tlhogomela muti ku sweka, ku basisiwa ni ku hlantswa le swi a swivangiwa hi ndhavuko ni mfumo wa ndyangu. Hi minkarhi ya khale vavanuna a va languteriweke ku ku ya hoxa xandla eka ntirho wa le handle switlhela swivangiwa hi ku lunghisela vukati vana va vanhwanyani a va dyondzisiwa ntirho wa le kaya vahari va tsongo leswaku va ta va vavasati lavanene hinkarhi wa vukati.

Nkhuvulo i nchumu wa nkoka swinene hikuva i xikombiso xa leswaku hini vunghana na Yeso. Loko munhu a khuvuriwa swivulwa leswaku wa tshembeka eka xikwembu ni leswaku u rhandza Yesu, swifaniso ni loko u hlantswa hi mati loko u ri na thyaka. Nkhuvulo wu kombisa leswaku xikwembu xi hi basisile hi rirhandzu ra xona loko hi nghena ematini hi khuvuriwa swi vula leswaku hi tshiika vutomi bya khale swi nga vutomi byo endla leswo biha kutani loko hi huma emitini hi sungula vutomi lebyintshwa hi hanya hi ndlela leyi tsakisaka Xikwembu laha hi faneleke na ku rhandza va rikwerhu ku kota loko hi ti rhandza hi tlhela hi rhandza na xikwembu hi xiviri xa hina hinkwaxo tanihiloko bibele yi vula.

Tiholideyi ta vukhongeri le ti nga na nkoka swinene eka ndhavuko wa ka hina i ta ku vambiwa ka Yesu laha hi talaka ku tlangela ku vambiwa ka Yeso Kreste hi mikarhi ya magudufurayideyi leswi vulavula ku ri hi hlangana etikerekeni ta hina hi ri karhi ghandzela xikwembu, hi ri nkarhi hi khensa tintswalo le ti xi nga hi komba tona exihamban'weni hi ku nyiketa n'wana wa xona loyi a nga swakwe leswaku maninamani loyi a pfumelelaka eka yena a nga lovi kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki.

Hiku ehleketa ka mina loko vatswari va ri karhi va tlangela ku velekiwa ka vana va vona kusukela loko va ri na malembe ya n'we swi endla, va va va ri karhi va tlangela himhaka ya ku va va kha va hleketa siku leri va va tiseke hi rona emisaveni kumbe ku va veleka ku va ku ri ndlela ya vona yo tlangela vutomi bya vana va vona va rikarhi va tsundzuka matelo ya vona emisaveni.

Hi ntolovelo mina na ndyangu wa mina hi tlangela masiku ya ku velekiwa hikuva hi tshika hinkwaswo hi hlangana ndhawu yin'we tanihi ndyangu laha hi dyaka endhawu yin'we, hi tlangela endhawu yin'we hi n'wa swin'wiwani endhawu yin'we mikama yin'wani hi ti humesa hi ya hiya beriwa hi moya hi ri karhi hi tlangela masiku ya ku velekiwa.

Loko ku ri ni minkhuvo ya ndhavuko ekaya vavanuna va tlanga xiphemu xa nkoka swinene ekaku lunghisela, kurhangela ni ku tiyisa leswaku nkhuvo wu famba kahle leswi swi nga hambana hi mixaka ya mikhuvo kambe hi ntolovelo vavanuna va endla leswi landzelaka, vavanuna lavakulu ngopfu ngoppfu va tatana ni makwerhu, ni va makwerhu lavakulu hi vona lava fambisaka khuvo vululamise, va vululamisela matirhelo ni ku tiyisisa leswaku hinkwaswo swi famba kahle loko ku ri ku mphakelo nyama ku tlhava swifuwo vavanuna hi vona va tiyiseka leswaku swifuwo xi tlhaviwa hi ndlela leyi amukeleka leyi amukelekaka ya ndhavuko

E-e, vantshwa va masiku lamawani mambalelo ya vona yi ma kombisa kahle leswaku a va ha landzeleri swidyondziso swa le makaya ya vona hikuva mambalelo ya vona va endla i nga ri hi loko va nga mbalanga nchumu, a va ha ri na tingana ku famba va mbale xilo xo siva mavele ntsena na xo tiba hala ehansi ntsena milenge yi salele ehandle na khwiri ri salele ehandle.

Hi ku ya hi mina ndzi ndlela leyi ndzi nga yi tirhisaka ku va ndzi dyondzisa n'wana wa mina wa nhwanyana hi ku va wansati i mintirho ya le kaya mintirho ya le kaya hi yona yi endlaka kumbe ku aka n'wana wa nhwanyana ku va a tiva kumbe ku tiyimela eka siku ra mundzuku kumbe emutini wa yena eka vumundzuku bya yena.

E-e, swona a swi olovanga mara swa koteka ekusunguleni swi ta tika kambe swi lava munhu loyi a nga tiyimisela ku va a dyondza mahanyelo kumbe matirhiselo ya swilo eka ndhawu yintshwa leyi a nga ya a ya tshama eka yona.

Eka maendlelo lawani, lawa ndzi vonaka ya amukeleka hi lawa ya ku pfumelela leswaku vavanuna va kota ku nghena eka kamara leri wansati a va ku a bebulela eka rona swo fana na tanihi tatani wa n'wana swi endla ku loyi wa wansati kumbe manana wa n'wana loyi a nga le ku velekeni a kuma matimba ya ku veleka hikuva a ri na ku seketeriwa hi nuna wa yena ekamareni loko a ri karhi a veleka.

Tanihi leswi minkarhi yi nga cinca nakona eka minkarhi leyi hi hanyaka eka yona ku ni swibedhlele na madokodela yo tala lawa ya kotaka ku va ya tirha na vana va xinuna ku va va va yisa eka vununa leswi swi endlaka ku va hlayiseka na ku hungusa nomboro ya ku va ku nga va na rifu loko va ri karhi va endliwa sweswo.

E-e, ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle tanihileswi byala lebyi swekiweke ekaya kumbe muqombhoti ku ri ndlela ya ku kombeta timitsu ta hina tanihi vanhu vantima.

Ku tala ka vanhu etindhawini ta le madorobeni swi nga tisa ku cinca loko ko hlawuleka swinene tanihi ku vuyeriwa hi mfuwo, ku hlanganisiwa ka vanhu va tinxaka to hambana swi tisa mfuwo, ririmi na vuswikoti lebyi hambaneke leswi engeteleka vutomi lebyi tengeke ni ku dyondza exikarhi ka vaaki.

Tanihi ndhavuko wa maTsonga tihove, tshopi i swin'wana swa swakudya leswi munhu wa xisati a faneleke ku swi tiva ku sweka hikuva swi endla leswaku hi tsundzuka timitsu ta hina tanihi Vatsonga i swakudya leswi swekiwaka loko vanhu va hlengeletanini va tsakile ndhawu yin'we na ku hi endla ku hi tsundzuka ku ri hi va mani hi huma kwihi.

Varhangeri va ndhavuko va ni xiphemu xa nkoka swinene eka ku lulamisa timholovo emugangeni leswi va swi endlaka hi leswi landzelaka va rhangela hi ku twisisa na kurhula ni ku endla nhlangano wa ku byela timhaka ku sivela ku yisiwa ka timhaka eka varhangeri va mfuwo ni ku hlayisa vukwetsimo bya muganga, endlelo leriwani ra tirha swinene loko ku ri ni xichava na ku yingisa eka vafumi va ndhavuko.

Ndzi nga endla leswaku ku va na ndhawu yo hlambela ku tlhela ku va na ndhawu laha vana va nga kotaka ku va va kota ku endla swikece kona, ku yimbelela kona na ku tlanga bolo ya milenge, netibolo na swin'wana na swin'wanyana ku antswisa titalenta ta vona tanihi vantshwa leswi ndzi vona swi ri na nkoka hikuva swi ta hunguta na ku vantshwa va tirhisa swidzidziharisi na kunwa mabyala na ku va va kuma makhwiri va ha ri vatsongo.

Vukreste byi nghenile hi ndlela leyi eAfrika kusukela hi va fourteen hundred ku ya emahlweni va-missionary va le Europe-a va vo fana na vakatoloki va le Spain na Portugal va sungule ku hundza ematlhelo ya lwandle ra Atlantic-a va ya dyondzisa mahungu lamanene eAfrika-Dzonga vupela hi va eighteen hundred ku fikela ekusunguleni ka va nineteen hundred va-missionary va le Britain, France, Germany, Netherland na Switzerland va tile hi nhlayo leyikulu va rhumiwile hi mavandla ya vukhongeri ku ya chumayela va-missionary lava a va fika va aka tikereke, swikolo ku endla leswaku Vukreste byi hangalaka exikarhi ka Afrika.

Hi nkarhi wa nkhuvo ku humesiwa swakudya swo xawula, swakudya leswi swi va swi hlawuleke ngopfu swi hambanile na swakudya swa siku na siku hikuva swakudya swa siku na siku, ku humesiwa swakudya leswi tolovelekeke leswi nga ringana ni nkarhi ni mali.

Loko swi fika eka timhaka ta swifambo ematikoxikaya swa kala swinene. Ku pfumaleka mabazi, tithekisi titsongo ku hava ni swikepe naswona swi endla leswaku loko munhu a ya yima exitichini a nga teka nkarhi wo fika tiawara ta nharhu a nga se kuma xifambo lexi fambaka epatwini.

N'wananga swi na nkoka swinene leswaku u hlayisa tirhesipi leti ni ku dyondzisaka tona hi mayelana na swakudya swa ndhavuko, hikuva ndhavuko swi hlamusela vuhina tanihi Matsonga. Swakudya swa ndhavuko swi hi endla leswaku hi hambana na mindhavuko yin'wanyani, swi hi endla leswaku hi tiva vuhina na laha hi sukaka kona.

Xewani kokwana, ndzi ta eka n'wina hi ku titsongahata swinene tanihiloko mi swi tiva leswaku mina n'wina ntukulu wa n'wina, ndzi mupfumeri nakona ndzi nghena kereke, ekerekeni ya hina ku ni swikhongelo leswi va swi tisaka emakaya so sweswiwani i nkarhi wa ku va i ta eka hina. Ndzi ta eka n'wina ndzi karhi ndzi lava mpfumelelo tanihileswi n'wina mi nga munhu lonkulu laha mutini ndzi karhi ndzi ku kokwana ndzo kombela leswaku mi ndzi pfulela tindlela, leswaku va ta kota ku nghena va ta endla xikhongelo laha kaya.

Xakudya xa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka swinene i tihove. Ku lulamisa tona munhu u fanekele a kuma mavele, a a kuma mavele a kuma na timanga a kuma na tindluwa, a swi sweka swi vupfa ndhawu yin'we i swakudya swin'wana swo nandziha swinene swa ndhavuko.

Tanihi vapfumeri kumbe Xikreste nkoka wa ku khuvuriwa swi sukela ebibeleni, laha na Yohana mukhuvuri a hamba a khuvula vanhu leswaku va hundzuka, kumbe swi ta tanihi xikombiso xa leswaku wena u hlantswiwile swidyoho swa wena u hundzukile u lava ku sungula vutomi lebyintshwa, bya ku va mupfumeri wa ku hanya kahle.

Hi nkarhi wa khisimusi ndzi ve na nkarhi wo amukela ndyangu wa vanghana lava humaka kule swinene. Ndzi lunghisela swakudya swo hlawuleka swo nandzika, ndzi va swekerile huku ya mukokoroxi, ndzi va endlela xigwimbi, ndzi va lunghisela ni mihandzu, ndzi va endlela na ti-dessert, na swin'wanyani swakudya swa kahle leswi a swi ri kona ekaya.

Xikolo xa le tshaveni i xikolo lexi vana va xinuna va ya ka eka xona lembe na lembe ku va va ya byewuriwa kona. Xi na nkoka hi ku tlakusa ndhavuko ya Xitsonga hikuva ku va ku va ku ri na vakulukumba va xinuna lava dyondzisaka vana lavatsongo va xinuna hi milawu na hi ndhavuko wa Xitsonga.

Ina ku hlaya xivongo xa ka hina ndza swikota, ndzi dyondzisile hi manana na tatana hikuva a ndzi ri na ku navela ku va ndzi lava ku tiva, ku xivongo xa ka hina kumbe rixaka ra ka hina ri ta ri sungula hile kwini. Ndzi Mutsonga ndzi fanele ndzi tiva rimintsu ra mina.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tirhisaka ku hlanganisa vanhu hi swona loko ndzi va amukela, i xigugu, i tihove i tshopi hikuva i swakudya swo nandzika swinene naswona swi kombeta rimintsu ra hina ra Vatsonga.

Hi nkarhi wo rila vanhu va nghenela nkarhi wo rila lowu nga tekaka mavhiki kumbe tin'hweti, hi ku titsongahata na ku kombisa ku xixima. Ku tlhela ku yimisiwa na timhaka tin'wana ta ntsako, ku fana na ku cina, ku nwa mabyalwa na ku endla huwa hi ku chayisa rhadiyo na ku cela misava a swi pfumeleriwi kumbe ku sindza.

Vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga, byi pfuna ku hlayisa ndzhaka ni mindhavuko. Vuyimbeleri byi pfuna ku hlayisa ni ku hundzisela emahlweni ndzhaka, tindzimi ni masungulo ya Vatsonga kusuka eka lavakulu ku ya eka lavatsongo. Risimu rin'wana na rin'wana ri nga va ri karhi ri rungula vutomi byo karhi, mintlhontlho kumbe masungulo ya khale. Swi tlhela swi tirhisiwa tanihi ku dyondzisa vana hi vutomi, vukhongeri ntumbuluko ni tidyondzo ta nkoka.